Pfunzo ya zwa vhulimi, ndi nga funza zwikili zwa ndeme zwa u tshila zwi tshi katela u ṱalula zwimelwa zwine zwa nga ḽiwa na zwine zwa sa ḽiwe. U pfesesa mutakalo wa mavu na u guda nga ha tsireledzo ya zwiḽiwa. Pfunzo ya zwa vhulimi inga dovha ya thusa vhathu u pfesesa ndeme ya pfushi ya zwiḽiwa zwi re na mutakalo. Mbekanyamushumo ya zwavhulimi inga thusa vhathu nga u vha funza uri nga khalaṅwaha ifhio ri fanela u ṱavha zwimelwa zwi fhio ra dovha hafhu ra zwiṱhogomela nga nḓila ya hani. Na u tsivhudza vhathu uri zwimelwa zwi a sheliwa mishonga nahone iyo mishonga ishuma lwa tshifhinga tshingafhani kha zwimelwa zwau.

Ahuna muthu ane nda muḓivha ane u na thaidzo ya u wana zwi dzidzivhadzi zwa zwifuwo, vhane nda vha ḓivha vha a swikelela zwi dzidzivhadzi zwa zwifuwo. Thaidzo ine ya vha hone ndi ku shumisele, a vha na nḓivho khulwane ya kushumisele kwa mushonga kana zwidzidzivhadzi, vha shela mushonga kana zwidzidzivhadzi zwine zwo kalula zwa vha swikisa kha uri zwifuwo zwavho zwi fariwe nga malwadze, zwiṅwe zwi ite na uri sia. Zwa dovha hafhu zwa shatana malwadze nga tshadzo, sa izwi zwi tshi vha zwi khou dzula fhethu huthihi.

Kha vhalimi vhaṱuku vha fanela u dzula vho lavhelela mutsho wa vhuḓi, na une usa vhe wa vhuḓi. Kha vhane vha nga kona kana u swikelela, ndi nga vha eletshedza u vha na ndinda khombo ya zwine vha zwi bveledza afho mabula, mabulasini avho. Ndi nga dovha hafhu nda vha eletshedza u nwalisa mabulasi avho, hu itela uri vha ite mbilo ya tshelede kana u wana thuso musi vho ṱangana na masiandoitwa a mutsho une u sa vhe wa vhuḓi. Ndi nga dovha hafhu nda vha eletshedza u vhulunga masheleni u itela musi wa khombo kha zwimelwa zwavho. Ndi nga dovha hafhu nda vha eletshedza uri vha dzule vha na zwimelwa zwine zwo lugela u ṱavhiwa.

Hai, vhashumi ndi nga si vha pandele, ndi nga vha ṋea ngudo ya uri drone i shuma hani zwo ralo vha ḓo shuma nga u sielisana. Ndi nga dovha hafhu nda vha sikela miṅwe ya mishumo sa izwi bulasi i khulwane, ndi nga ṋanga vhaṅwe vhashumi nda vha sumbedzisa ndeme ya drone na uri i leludza mushumo u guma gai. Zwi nga dovha hafhu zwa nthusa kha u alusa bulasi vhunga mishumo kana mushumo wa u lavhelesa zwimelwa uri zwi khou aluwa nga nḓila yone u ḓo vha wo leluwa.

Uvha hone ha ṱhaelelo ya maḓi zwi vha na masiandoitwa a sina vhukono kha zwifuwo na kha muṋe wa bulasi. Kha zwifuwo huna khonadzeo ya uri zwi fariwe nga malwadze ane oya ho nga u fhambana, zwa dovha hafhu zwa ri swikisa kha uri zwifuwo zwi sivhe na vhutshilo vhulapfu. Kha muṋe wa zwifuwo kana muṋe wa bulasi, u ḓo vha na khaedu ya u dzulela u renga mishonga kana zwi dzidzivhadzi zwa zwifuwo tshifhinga tshoṱhe, ngauri zwifuwo zwawe zwi ḓo vha zwi si na mutakalo. A dovha hafhu a vha a khou fhelelwa nga zwifuwo nga uri zwi ḓo vha zwi tshi khou sika nga malwadze.

Kha vhalimi ndi nga vha eletshedza uri musi vha tshi ṱavha tshipinatshi, vha lugisele mavu na manyoro. Musi vho no tshi ṱavha vha dzulele u tshi sheledza misi yoṱhe. Tshipinatshi tshi kona u tshila zwavhuḓi kha mutsho une wo dzika, zwi ita uri tshi aluwe zwavhuḓi nga uri zwa sa ralo tshi ḓo bvisa maluvha u ṱavhanya madzuloni ha maṱari. U fanela u bvisa maṱari mahulwane wa sia maṱuku, uri tshi kone u aluwa. U nga ṱavha tshipinatshi na zwiṅwe zwi bveledzwa, hu u itela u thivhela malwadze kha mavu, na u thivhela zwikokovhi kana zwithu zwine zwi nga ḽa maṱari kha tshipinatshi.

Hai, vhashumi ndi nga si vha pandele, ndi nga vha ṋea ngudo ya uri drone i shuma nga nḓila ya hani zwo ralo, vha ḓo shuma nga u sielisana. Ndi nga dovha hafhu nda sikela miṅwe ya mishumo sa izwi bulasi i khulwane, ndi nga ṋanga vhaṅwe vhashumi nda vha sumbedzisa ndeme ya drone na uri i leludza mushumo u guma gai. Zwi nga dovha hafhu zwa nthusa kha u alusa bulasi vhunga mushumo wa u lavhelesa zwimelwa uri zwi khou aluwa nga nḓila yone u ḓo vha wo leluwa.

Nne nḓa ḓo vhudza murengisi wa boḓelo iḽo ḽa wine afho vhengeleni uri ndi nga si kone u badela boḓelo ḽine ḽo vuliwa nahone ndi sa ḓivhi uri ḽo vuliwa nga nnyi. Zwo ralo nda ḓo humbela u amba na muhulwane kana minidzhere wa iḽo vhengele ḽa boḓelo ḽa wine uri ndi mu sumbedzise uri ndi khou ṱoḓa tshelede yanga murahu vhunga ndo wana boḓelo ḽa wine ḽo vuliwa. Zwo ralo nṋe ndi nga si tsha kona u ḽi badela. Nda dovha hafhu nda musumbedzisa uri murengisi u kho hana ndi tshi humisa eḽo boḓelo uri a kone umpha tshelede yanga murahu. Arali husina minidzhere nga hetsho tshifhinga, nda ḓo humbela muṅwe wa muhulwane uri ndi ambe nae.

Vhufuwi kana vhalimi vha fanela u ḓivha tshakha dza kholomo na uri lushaka lufhio lwa kholomo lu ḽa zwiḽiwa zwifhio zwinga thusa uri kholomo dzavho dzi aluwe dzi na mutakalo dzi dovhe hafhu dzi bvise ṋama ine yavha uri ndi ya vhuḓi. Vha fanela u dovha hafhu vha londa mishonga ine ya sheliwa kana zwidzidzivhadzi zwa kholomo zwine zwa sheliwa kha zwifuwo zwavho. Vha fanela u dzula u dzi lavhelesa tshifhinga tshoṱhe musi u tshi khou sielisana dzi khalaṅwaha nga uri khalaṅwaha i tshi shanduka i ḓa na malwadze kha zwifuwo zwi nonga dzi kholomo.

Uvha na mavu ndi zwa ndeme kha u bvelela ha vhalimi vhaṱuku, zwinga thusa uri ikonomi yashu i aluwe nga uri vhalimi vha ḓo vha vho no ḓala zwine zwa ḓo riswikisa kha uri ri kone u isa zwiliṅwa zwashu kha maṅwe a mashango a nnḓa. Zwi nga dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza vhanwe vha vhalimi uri vha kone u vhona ndeme ya u vha na mavu kana ya u lima. I zwo zwi nga ri engedzela vhanwe vha vhalimi, zwi nga dovha hafhu zwa ri thusa kha u sikela vhathu vhanzhi mishumo nga uri vhulimi hu ḓo vha ho no ḓala. Zwa dovha hafhu zwa ri thusa uri vhathu vha vhe na nḓivho ya vhulimi.

Hu fanela u vheiwa maga a u iledza muthu u fula mango, arali anga wanala o fula mango ane o fhira tshikalo kana tshileme tshi ne tsha ḓo vha tsho vheiwa uri a tshi fhiriwi, sa tsumbo, arali muthu a vha akhou fula mango magaga kana ane hango vhibva, arali a vha o fhirisa tshileme kana tshikalo, u tea u fhiwa maga a u iledzwa u dovha a fula mango lwa ṅwaha kana la khalaṅwaha mbili dzi tshi khou tevhelana. Hu tea u vha na maga a u vheiwa uri arali u khou fula mango u songo kwama maluvha uri awele fhasi, nauri mungo u to sala u kha mbonelo ya vhuḓi

Rabulasi u fanela u dzhiela nzhele tshaka dza nguluvhe, a dovha hafhu ha dzhiela nzhele uri musi khalaṅwaha dzi tshi kho shanduka nguluvhe dzi ṱoḓa mini kha mishonga. U fanela u dovha hafhu a dzhiela nzhele zwiḽiwa uri dzi ḽa zwiḽiwa zwifhio. U fanela u ḓivha na uri nga ḓuvha dzi ḽa lungafhani kha zwiḽiwa. U fanela u ḓivha na uri arali dzi sina mutakalo wavhuḓi a nga ita mini, sa tsumbo, u fanela u ḓivha uri dzi ṱoḓa zwidzidzivhadzi zwifhio nahone zwi shelisiwa hani kana i zwo zwidzidzivhadzi zwi shumisa hani kha nguluvhe dzawe.

Uri nguluvhe dzi vhe na mutakalo u fanela u dzula u tshi khou kulumaga hune dza dzula hone. U fanela u vha na vhuṱanzi uri dzi khou ḽa zwiḽiwa nga nḓila yone, nahone izwo zwiḽiwa zwo fanela naa, uri nguluvhe dzi ḽe zwone, kana u teya u lavhelesa uri dzi khou ḽa zwiḽiwa zwine zwina mutakalo. Wa dovha wa lavhelesa uri dzi khou ḽa nga tshifhinga. U fanela u dzula u tshi khou lavhelesa uri dzi khou fhiwa maḓi naa, nga tshifhinga, maḓi ane dzi nga kona u aṅwa. U fanela u lavhelesa uri a dzi khou ṱoḓa zwidzidzivhadzi naa, arali dzina malwadze kana zwa u thivhela malwadze ane anga vha uri dzi nga fariwa nga o.

Zwi nkwama nga nḓila i shushaho vhukuma nga uri ndi nga puḽana u renga zwishumiswa zwa u lima zwino nga ḓereṱere na mishonga yo shela kha zwine nda ḓo vha ndo lima fhedzi ndi ḓo kundelwa nga uri muholo u ḓo vha u fhasisa.

Ndi u engedza ha mitengo ya zwiḽiwa na u fhungudza tshivhalo tsha vhathu vhane ndi vhalimi.

Ndi thola muṅwe muthu nga uri ndi vha ndi tshi khou sika mishumo, ndi dovha hafhu nda vha ndi kho ita uri bindu langa ḽi aluwe

Ndi ḓitika nga vhalimi vha hulwane tshitshavhani tsha hashu nga uri vha na tshenzhemo tsha uri maḓuvha a fhio ri ṱavha zwifhio ndi vhone vhane vha ḓivha khwiṋe nga ha vhulimi vha ḓivha na uri nga khalaṅwaha ifhio a ri faneli u ṱavha zwiliṅwa zwifhio ndi ngazwo ndi tshi ḓitika ngavho.

U vha na zwishumiswa zwo teaho zwi nga ita phambano khulwane bulasini zwi nga ita uri mushumo u leluwe, zwi nga ita uri ri ṱavhe zwiliṅwa zwo ya ho ngo fhambana, ri nga dovha hafhu ra ṱavha zwiliṅwa zwine ndi zwinzhi nga uri mushumo u ḓo vha wo leluwa na mvelelo dzi nga si fane musi hu si na zwishumiswa.

Zwine zwo ṱangana na mushumo wa khalaṅwaha kha zwa vhulimi, ndi zwa khalaṅwaha ya vhuria.

Vhashumi vha bulasini vha na ṱhoḓea dza u awela dzine dzo ya nga u fhambana, inwe ya ṱhoḓea ndi ya uri vha ye u awela maḓuvha a twendi ndi wani a tshi khou tevhelelana kha ṅwaha, vha fanela u dovha hafhu vha awela musi vha tshi khou shuma vha nga awela nga tshifhinga tsha zwiḽiwa.

Pfanelo dzine vhashumi vha bulasini vha vha nadzo, ndi dza uri vha nga vha na dzi nnḓu hanefho bulasini dzine vhofhiwa nga mutholi fhedzi hu ḓo vha na masheleni ane vha ḓovha vha tshi khou kokodzeliwa one nga mutholi wavho.

Ndi u vha pfumbudza wa dovha hafhu wa lavhelesa uri vha khou zwi tevhedze na, kana wa lavhelesa uri vha khou kona na u vhala na u ṅwala.

Ndo no ḓi wana ndi tshi khou ḽa wo vha u tshi khou ḓifha lusina vhukono ndo fhedzisela ndi tshi vho u funa lune ndo vha ndi tshi vho u ita kana u ubika tshifhinga tshoṱhe nga uri ndo pfa u tshi kho mpfara zwavhuḓi nahone nda u ḽa ndi a lenga hafhu u fariwa nga nḓala.

Tshikwama u shumisa maḓi nga nḓila yo kalulaho nga uri u fanela u dzulela u sheledza nga uri hu vha hu tshifhinga tsha uri zwimela zwi aluwe.

Kha vhupo ha hashu, vhathu vhanzhi vha fuwa mbudzi vha tshi khou itela ṋama kana vha tshi khou dzi funela ṋama, ndi vhona uri vhathu vhanzhi vha fanela u humbula nga ho dzi fuwa nga uri zwi a leluwa uri vhathu vha wane nama ya mbudzi kana vha ḓi itele bindu nga u fuwa mbudzi. Vha nga ita bindu ḽa ṋama ya mbudzi kana vha ita bindu nga ha mafhi a mbudzi zwi ita na uri vha sikele vhaṅwe vhathu mishumo na u sikela vhone vhaṋe mishumo.

U fanela u lavhelesa kana u vha na vhuṱanzi uri iyo mvula yo guma gai mavuni, wo no vha na vhuṱanzi u ri mvula yo tsesa kana a i ngo guma kule kha zwimelwa, u sheledza wo kala maḓi a ne u ḓo vhona uri ayo maḓi a tshi lingana na a ḽa a mvula a ḓo fusha zwimela zwau.

U fanela uri u vhe na maḓi tshifhinga tshoṱhe afho bulasini o itela uri arali mvula dzi sa khou na u kone u sheledza tshifhinga tshoṱhe nga maḓi awu.

Ndi nga ṱuṱuwedza vhashumi uri vha shume zwavhuḓi nga u vha fulufhedzisa uri, hu ḓovha na pfufho tshifhinga tshoṱhe kha vhashumi vhane vha ḓo vha vha tshi khou shuma nga nḓila yone kana vha tshi khou shuma nga nḓila ine nda ḓo vha ndo vha vhetshela yone.

Zwi ita uri vhashumi vha awedze muhumbulo na muvhili wavho, zwi dovha hafhu zwa ita uri vha wane tshifhinga na muṱa wavho musi vha tshi vhuya mushumoni, vha vhuya muhumbulo wavho na mutakalo zwo netuluwa zwi ita uri vha shume nga maanḓa nga uri vha ḓovha vho netuluwa.

Tshumelo dzine dza swikelelea kha vhashumi vha bulasini vhuponi ha hashu, ndi zwiimiswa zwine zwa imelela vhashumi zwa ita na uri vha ḓivhe pfanelo dzavho sa vhashumi.

U dzudzanya nga u lavhelesa uri zwishumiswa na zwimela zwine zwa khou fanela u ṱavhiwa zwo lugela nga maḓuvha o khetheaho a u ṱavha, u nga zwi dzudzanya nga ḓuvha ḽa ṋamusi arali u tshi khou fanela u ṱavha matshelo kana kha ḓuvha ḽine ḽa khou tevhela.

Hu na zwigwada vhuponi ha hashu zwine zwa kovhelana zwi shumiswa zwa vhuendi, zwi ita uri zwi leluwe zwi dovhe hafhu zwi vha vhulungele masheleni vha zwi ita sa musi vha tshi khou ya u renga zwimela zwine vha ḓo zwi ṱavha, vha ya kuvhanganya masheleni vha vhidze tshiendedzi uri tshi tevhele izwo zwimela zwi vhuye khathihi kha vhenevho vhathu vha ne ndi tshigwada kana vho langana nga tshavho.

Zwi kwama nga nḓila i shushaho nga uri arali mushumi a sa koni u vhala kana u ṅwala a nga kha kha musi a tshi khou shuma sa tsumbo, hu nga ḓa tshi endedzi bulasini tsho di u renga miomva oyo mushumi ngori u dovha a sa koni u vhala a isa miomva ine yo fhira kana ine a i swiki zwine zwa ḓo kwama iyo bulasi.